Into ebuhlungu uba abantu bayabhatala iinkampani zoomasingcwabane xa, xa eswelekile umntu kufakwe onke amaphepha axelayo okanye abonisayo ukuba elinye lelungu losapho liswelekile, baye bangafuni ukhupha imali bamngcwabe loo mntu kodwa imali kwinkampani ibikhutshwa ngokuthembeka.

I-UIF iyanceda kakhulu ngoba incedisana nawe xa usewuyekile uphangela okanye xa uthe wagula ixesha elide okanye ukuba ungumntu obhinqileyo which is intombi yam xa mhlawumbi iye yamitha ifumana le mali ye-UIF incedisa kakhulu kuloo nto ke imali ye-U_ I_ F. Uye ube nemali oyifumanayo xa uyekile ukuphangela okanye xa uthe wagula wahlala phantsi ixesha elide okanye xa uthe wakhulelwa.

Kubalulekile uba ufake iinkcukacha ezichanekileyo xa uvula iakhawunti yakho yebhenki ngoba xa kunokwenzeka ukuba kufike abantu bubuqhophololo aba kuthiwa zi-scams, ukwazi ukubalekela ebhenki. Ke ukuze ukwazi uchaza idilesi yakho, they will ask for a verification. So into ekuthiwa khona kuthiwa kuverifaya, kuyanyanzeleka ukuba uchaze indawo ohlala kuyo enyanisekileyo.

I-interest rate ixhomekeka kwimali oyikhuphayo qho ngenyanga. Kwezinye iinkampani ke uba ukhupha imali encinci ne-interest rate iyanyuka ngoba ukhupha loo mali incinci kodwa xa ukuzama ukhupha imali eninzi ubhatala elo tyala ne-interest rate iye ingacaci ncam. Kodwa iba khona yona i-interest rate ngoba xa uyoboleka imali kufuneka aba bantu uboleka kubo imali bebhenefithile. Ngoko ke i-interest rate yinto ekhoyo kodwa ukuba ubhatala imali encinci awubhatali ngamaxesha angekho onganikwanga wona ubhatala umzekelo after okanye emva deythi oyinikeziweyo, i-interest rate iyanyuka ngoko ke kufuneka uyiqaphele into ye-interest rate uba ubhatale ngexesha elililo, ubhatale ukuba unawo amandla okuba ubhatala imali nokwana ethe xaxa uyibhatale loo mali ithi xa.

Iyancedisa kakhulu ngoba lagqabuka ivili andizange uba ndibe ndibe noloyiko lokuba zikude iindawo zokuthenga i-airtime, ndathenga efowunini yam, ndafumana i-airtime. Ndaqala ke ukufowuna ndifuna uncedo olukhawulezileyo.

Iyancedisa kakhulu, iyancedisa kakhulu ukuba nepolisi yomngcwabo ngoba ukufa kufika nanini na, ngoko ke kuyanyanzeleka ukuba ibe khona imali esoloko ihlala ihleli. Ze kuthi xa kube khona ilungu losapho eli swelekayo nikwazi ukuba nisebenzisa laa mali beniyibhatala okanye nisebenzisa iipolisi ebeninazo ukuze ilungu losapho lusweleke. Ayikho imali ekusoloko umntu eyigcinile ukuze xa uthe omnye wenu okanye omnye wosapho wabhubha ikhutshwe, imali yinto enqabileyo ngoko ke iipolisi zincedisa ezintweni ezinjalo.

Ndiyazithanda izinto ndiyayithanda ibhanki yam ngoba iyanceda kakhulu futhi ayisokolisi. Imali uyikhupha nangayiphi na, ndisebenzisa ikhadi lakhona, imali ungayikhupha nakweyiphi na ibhanki kwaye azikho, ukutsalwa kakhulu iinto ekuthiwa ziitshajizi, iitshajizi azibikho, azithanga xhaxha, ndizithandela loo nto ibhanki yam.

Imali ye-pension fund okanye ingxowa yomhlalaphantsi incedisa mhla wafikelela kwi-age ka-sixty okanye ka-sixty five, ukwazi ube nemali onayo ungaphangelilanga uhleli phantsi awuphangeli, kube khona imali engenayo ebhankini kuwe qho ngenyanga.

I-inshorensi yobomi kumanye amaxa ndiza kucacisa ngento yomntwana, uyakwazi uba ne-inshorensi yobomi ukwenzela isingcwabo okokuqala xa ukuthi kwasweleka ilungu losapho, ukwazi ukukhupha kulaa mali okanye ngamanye amaxesha ndiyakwazi ndithi ndingumzali umntanam usemncinci ndikwazi ukufaka imali kulaa insurance, ndiyazi xa umntanam ethe okanye mhla ndasweleka, umntanam abe naso isixa asifumana qho ngenyanga okanye asifumane sonke ngaxeshanye ukuze akwazi ukuqhuba ubomi bakhe ngoku ndingekhoyo mna angasokoli.

Umntu makaqalise eyakhe inkampani kwezo tyalomali ndicinga uba yeyona nto umntu endingamcebisa kuyo ukuze kuthi naxa engasaphangeleli mntu kodwa aziphangelele yena. Nangoku ahleli endlini ayazi uba ikhona imali ayifumanayo ngoba uzawuqasha abanye abantu aba zawuba khona kuloo ndawo uzawube enze ii-offices kuyo.

Iyanciphisa ubuqhetseba kakhulu ngoba uthetha ngokubhatala usebenzisa ifowuni yakho, akunyanzelekanga uye ebhankini ngoba ungathi uya ebhankini ufike phayana kwenziwe ubuqhetseba obukhoyo kube khona iifrodi ezikhoyo. Kanti ke xa usenda ngefowuni yakho okanye uthumela ngefowuni yakho imali, uyakwazi ukunikeza ngephepha olifumana kwalapha efowunini elixela ukuba eneneni ulibhatala, uyibhatele imali kulo mfundo okanye kulo, kweso sikolo sithile.